Ga ise ke tsamaye ke palame sefofane, mme fela ke na le tshepo ya gore motlhang ke se palamang ke tlile go na le maikutlo a boitumelo thata le pelo e phothulogileng. Mme gape ke rata gore ka lengwe la malatsi ebe ke etela naga ya ko South Korea.

Le nna ke na le toro ya gore ka lengwe la malatsi le nna ke palame sefofane, ga ke na poifo epe gonne tshedimosetso e o e newang pele o ka palama sefofane e a itumedisa, ebile gape babereki ba teng ba netefatsa gore o lokologile mo moyeng.

Selo sa ntlha se nka se bolelelang tsala ya me ke gore o tshwanetse a ye kwa home affairs a dire passport-o, mme fa a kgone a tsena mo maranyaneng a reke bokana e tla tlhagisang gore o patetse gore a ka palama sefofane seno. Mme bukana e go le gantsi batho gone jaanong ba kgona go e reka mo internet, bukana e o itsege jaaka flight ticket e supang gore motho o na le tetla kana o dumeletse gore a ka palama sefofane seo go yang kwa nageng e e rileng.

Tiriso ya dibese mo toropong ya me ke gore e netefatsa fa babereki ba ba tswang thari ko ditirong tsa bone ba nna le sepalamo sa go ya gae, mme fela tiriso e dibese di tsamaya ka yone e a kgatlhisa ga di tsamaye ka lebelo le le ko godimo di tsamaya fela mme e ntse e iketlile.

Gantsi mathata a re kopanang le one ka karata eno e botlhale ke gore e a lebalesega, mme e le ya tiriso ya kgale e ne e le ya pampiri e ne e le bonolo thata go gopola ga gonne e ne e le yone ya ntlha o ka e tsenyang mo bakeng ya gago.

Go nna mokgweetsi o o siameng wa bese ke gore o tshwanetse o laole maikutlo a gago, o tshwanetse o netefatse gore o itse go laola tenego ya gago gonne bapagami ba bangwe ba na le lenyatso, mme fela o tshwanetse o nne le tsela e o ka itshwarang ka yona gore o efoge dintwa le lenyalo.

Fa badiredi ba dibese ba ka dira strike selo sa ntlha ke gore batho ba ba dirisang bese go ya ditirong ba tlile go sokola, ba ka nna ba lofa ka lone letsatsi leo gonne ba sena se ba ka se pagama, gape go sena sepe se se tlang se ba isa ko ba yang teng. Mme fela ditiragalo tsa strike ke gore go ka nna le tiragalo ya gore bese di fedisiwe, mme seno e tlabe le ditshenyegelo tse di tona.

Fa bese e ka nkema ka dinao ke tlile go nna le monagano wa gore ke dirise tekesi, mme fela ke tlabe ke na le tshenyegelo ya letsatsi leno gonne ke ke tlabe ke patetse mahala ko beseng, mme bokete jwa gape ke a go patala gape ko tekesing. Dibese di tsamaya ka nako e e rileng gonne di batla go netefatsa gore mongwe le mongwe o nna le nako e ntsi ya go ipaakanya.

Ee, nkile ka siwa ke bese ka lebaka la gore ke ne ke dira ke iketlile ke ipaakanya ke iketlile ke sa lebelele nako, ko ke lebelelang teng ke fitlhetse e le gore ke thari and-e bese e fetile.

Mo tikologong ya me ga se go nne le ditshupetso tsa dibese.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe seno se raya gore di na le ko di tsamayang teng, mme fa o e batla o tla tshwanela ke gore o ye ko tseleng tsa tsone o e di emele teng.

Ditlhwatlhwa tsa dibese fa ntse di oketsaga di nkama thata gonne ke fitlhela e le gore ke dirisitse madi a fitileng a neng a tlhole ke a dirisa, seno se raya gore madi a neng ke re ke a kokotletsa ke tlile go a feleletsa ke a dirisitse.